Uma ngabe ungambhukudi, lokho kuyak'siza ukwazi ukuthola umsebenzi ekusebenzeni as a safeguard endaweni zokuhlenga abantu futhi kuyasiza ukuthi ukwazi ukuqala ikusasa elihle. Kanti futhi ibhola likanobhutshuzwayo, alifani nobhukuda cause lona li-include-a ibhola lombhoxo kanye nabadlali abawu-eleven.

Sawubona, mphathi wami. Bengisacela sibe nesicheme sezemidlalo, ke sidlale umdlalo we-cricket. Lokhu ngikucela ngoba umdlalo we-cricket awuvamile ukuba khona ezikoleni eziningi, kanti umdlalo we-cricket ubalulekile ukuze nabanye abafundi abangakwazi ukudlala ibhola bethola ithuba lokuthi bakwazi ukudlala umdlalo we-cricket, phecelezi ikhilikithi. Ngakho-ke, bengicela kuwe mphathi wami ukuthi sibe nesicheme esincane nje sezemidlalo, ukuze sikwazi ukufundisa iy'ngane ngekhilikithi.

Mina ngake ngathola umuzwa wempumelelo. Bonke abangani bami babehlezi bengitshela ngezinto abafisa ukuba yizo mase bekhula, okanye bengitshela ngemidlalo, okanye ama-sports abawathandayo. Yingakho nami ngagcina sengithanda ukudlala ibhola kanye ne-basketball.

Isikole kumele sifike nabantu abazi kangcono ngezemidlalo kanye namasiko, futhi kumele kube khona nemidlalo ebakhona ezodlala ngalolosuku. Kube khona nemibukiso kanye nemifanekiso ezodlalwa ngalelo suku ukuze abafundi bebone ukubalululeka kwemidlalo okanye ama-sports.

Kubalulekile ukuthi uzame ukubhalansisa phakwathi kwesitayela sakudala, nesitayela samanje, okanye isitayela sangempela. Ngoba okubalulekile empilweni ukuthi kumele ugcine amasiko akho nendlela owenza ngayo empilweni, nangendlela okhula ngayo, nangendlela futhi odla ngayo. Isitayela sangempela sibaluleke ngokuthi sineqiniso, kanti lesi samanga sigcine sikufake ebungozini bezifo. Kanti ugcina futhi usubona ukuthi kunokudla okumele ungakudli.

Ukuze izingane zizojwayela ukudlala ama-sports, kumele njalo phakathi nezinsuku izikole zinikeze iy'ngane ithuba lokuba zihambe ziyobona izinhlobonhlobo zama-sports akhona emhlabeni. Futhi kubalulekile ukuthi isikole ziqashe abantu abazi kangconywana ngama-sports, ukuze bazoqeqesha izingane baphinde futhi bazifundise.

Izinhlobo zemidlalo eziletha izinhlanga ndawonye, akulona ibhola, okanye nokunye, kodwa kuyake kwenzeke uthole ukuthi endaweni kunemidlalo yokushaya ingoma, okanye kunemidlalo yokubhukuda. Izindawo ngezindawo ziyaye zihlangane endaweni eyodwa, okanye esigcemeni esisodwa zenze leyo mdlalo.

Kubalulekile ukuthi bakwazi ukuxhumana ngendlela ezahlukahlukene nabanye abantu. Ngakho-ke, njengothisha wabo kubalulekile ukuthi ubatshele ukuba kufanele bekwazi ukuxhumana nabanye abantu abangasibo abakubo, ukuze bezokwazi ukuthi bekwazi ukuqhubeka nomqhudelwano, bengabi nezondo kodwa bebe nothando.

Chabo, akunjalo, kodwa okubalulekile ukuthi isikole nesikole akumele sibe nomdlalo owodwa esikoleni. Kumele kube khona imidlalo eminingi, ibe mine noma ibe mhlanu ukuze inike abafundi ithuba loku kwazi ukhetha kahle kahle noma yini ayithandayo, noma anogqozi nofuqufuqu kuyo.

I-online gaming ingenza kube lula kulabo abasesikhundleni se-IT ngoba i-online gaming izobe isibehlisela umsebenzi wokufundisa abantu ngamakhompyutha, okanye ukubanikeza ulwazi ngamakhompyutha. Ngalokho i-industry ye-IT kunokuthi yehle, izokhuphuka kakhulu futhi ibe namandla.

Ukuze kwenziwe isiqiniseko ukuthi amabhizinisi amancane ayagqama, kungamele kulungiswe lezo zikhundla abadayisela kuzo zenziwe kabusha, zipendwe futhi zakhiwe kabusha futhi ziphinde zi-extend-we kakhulu, phecelezi zandiswe.

Umqeqeshi weqembu angalisiza iqembu ngokuthi lisebenzisane ngokuzwana ngendlela eyodwa. Kumele ahlale nalo phansi, akhulume nalo, alichazele ukubaluleka kwalomdlalo, nokubaluleka kokuzwana uma ngabe nisebenza njengethimba.